Beka irutha yakho kwindawo ebonakala ikufitshane kuwo onke amagumbi endlu yakho. Yibeke kwindawo ephezulu nengafihlwayo nangamadonga. Jonga ukuba ungayiphucula na irutha yakho ngokubana uqinisekisa ukuba i-software yayo isexesheni na. Qinisekisa ukuba iWi-Fi yakho inephasiswedi eluqilima ingazukwaziwa nangubani na ukuze ingasetyenziswa ngabantu abaninzi nokuze ingacothi. Cinga ngokuthenga izinto ezibizwa ngokuba ziiWi-Fi extenders ezinceda iWi-Fi yakho isebenze nakwiindawo ezikude nerutha yakho.

Inkqubo uThe Ultimatum wase-South Africa. Le nkqubo yeyezibini eziyi-six ezithandanayo. Abanye kwezi zibini baziva bekulungele ukutshata, abanye abaqinisekanga. Kuye kufuneke bakhethe amanye amaqabane ukuze babone ukuba bayathandana nyani na okanye bafikelele ixesha lokuba bohlukane.

Mna ndikufumanisa kulula ukuseta iphasiwedi efanelekileyo. Ndiye ndicinge into ngam endiza kuyikhumbula efana negama okanye ifani. Ndicinge into ngeqabane lam endiza kuyikhumbula efana mhlawumbi nosuku eyazalwa ngalo okanye usuku umama wakhe awazalwa ngalo okanye udade wabo awazalwa ngalo. Ndiye ndicinge nangento endikhula indingqongile, mhlawumbi idilesi eyayiyeyasekhaya okanye inombolo endala yefowuni esasikhule siyisebenzisa. Zonke ezi zinto xa ndizidibanisa ziye zenze iWi-Fi eluqilima.

Ndingavakalelwa kabuhlungu kakhulu, kusenokwenzeka ukuba ukufikelela kweli thala lencwadi bekukude kakhulu, mhlawumbi kuye kwafuneka ndikhwele iteksi okanye ndikhwele uloliwe ukuze ndifike khona. Mhlawumbi kuye kwafuneka ndifole emveni kwabantu abafike ngaphambi kunam ukuze basebenzise i-intanethi yaselayibhri. Kusenokwenzeka ukuba yingxaki yi-intanethi yaselayibhri okanye kukho ingxaki kwikhompyutha yam okanye mhlawumbi uYouTube akavumelekanga ngenxa yezizathu ezithile. Kodwa nokuba yintoni na unobangela loo nto ingandenza ndizive kabuhlungu kakhulu.

Ndicinga ngengoma uWaka Waka eyadlalwa ngexesha leWorld Cup eSouth Africa. Enoba uyaphi ehlabathini xa bekubuza ukuba usuka kweliphi lizwe uthi South Africa baye bathi, owu Waka Waka. Loo nto yenza uba ucinge into yokubana bayayikhumbula le ngoma ibe ichaza ngexesha ekwakumnandi nekwakuluvuyo ngalo eMzantsi Afrika.

Kuba ziseninzi iimvumi ezifuna ngamandla ukufumana iindawo zonxibelelwano, kodwa akukho lula. Kuyaxhomekeka ukuba ungubani na ibe wazi bani na. Italente eninzi eMzantsi Afrika ilele ezitratweni, phantsi kweebhlorho, iyasokola kakhulu kuba iphelelwe lithemba, ayikwazi ukude izibone ilapho ifuna ukuba khona.

Ithi ixesha elinintsi kwi-intanethi ungazibona ungasakwazi ukuncokola nabantu ngendlela eqhelekileyo de uphelelwe nangumdla ebantwini. Ungazibona uchitha imali eninzi uthengana nemidlalo eminintsi efumaneka efowunini de ungene ematyaleni. Ungazibona unengxaki yokungacingi kakuhle, nengxaki yokulala kakubi, okanye yokungabi nabuthongo ebusuku kuba ingqondo yakho awuyiniki ixesha elaneleyo lokuphumla.

Ingangumbono omhle kuba inganika abantu ithuba lokuba bangene baze bonwabele ezinye izinto abazithandayo njengoko belinde iibhasi eziya ekhaya okanye eziya emisebenzini. Loo nto ingabanceda nangokwengqondo ukuze bacinge ngezinye izinto emva kosuku olude lokusuka emsebenzini okanye esikolweni. Kodwa le ingaphinde ibe yingozi. Kaloku siphila kwixesha apho kugcwele ootsotsi abasoloko bekhangela amathuba. Xa bebona abantu abaninzi behleli e-bus stop kwiifowuni zabo bangazibonela amaxhoba ze bafake abantu engxakini. Ewe, wona lo ngumbono omhle kodwa ngelishwa ungazisa nezinye iingxaki.